Imfundo yosizo lokuqala ezikoleni kufanele ihlanganise imiqondo efana nokuqwashisa ngempilo yengqondo, ukuqaphela izinhlobo ezihlukene zezimo eziphuthumayo, nokuqonda imithelela yezomthetho neyokuziphatha yokuhlinzeka ngosizo. Le ndlela ehlanganisa zonke izinto ilungiselela abafundi ukuthi-ke baphendule ngokuphumelelayo kuhlu olubanzi lwezimo. Bakhe ukuzethemba nekhono ezimweni eziphuthumayo.

Owami umbono ukuqinisekisa ukuthi abantu abadala bathola ukwesekwa okwanele kwezezimali. Amasu ahlanganisa ukuqinisa ukuvikela komphakathi. Ukulungisa ukuhlelwa komhlalaphansi nokuhlinzeka ngosizo olwengeziwe ngezinhlelo ezifana ne-medicare noma i-medical aid. Ngaphezu kwalokho, ukuhlola izinketho zokunakekela abasebadala ukuthola iseluleko sochwepheshe bezezimali nokudala isabelo mali sanyanga zonke, kungasiza abadala baphathe izimali zabo kanqono.

Esimeni sikaMbali kungaba ubuhlakani ukuzivalela ayedwa uma kubhekwe ukuthi i-COVID-19, ingabathinta kalula abaseduze kwakhe. Kuyomele ukuthi agweme ukugcwala nokusondelana eduze nabantu. Ahlala agqoke imaskhi efakwe kahle lapho ukuqhelelana nokomzimba kungenzeki futhi ezindaweni ezingenawo umoya ohlanzekile. Mele ukuthi ahlanze izandla zakhe njalo ngokuhlihlika ngesandla okusekelwe, utshwala noma yinsipho namanzi. Ehlale evale umlomo wakhe nekhala ngendololwane egobile noma ngesiqupho lapho ekhwehlela khona noma ethimula.

Ukungazweli emishanguzweni yesifo sesifuba i-TB kwaholela umthandi wethu-ke ukuthi aholeleke emiphumeleni yokwelashwa engemihle kanye nengozi eyengeziwe yokutheleleka ngezindlela eziningi. Kwenza ukuthi kube nzima noma kungabi lula ukuthi aqede amagciwane. Kwandisa ukwelashwa kwakhe, kwandisa futhi ingozi yokuhluleka kokwelashwa. Kwaholela ukuthi ekuthelelekeni okuqhubekayo kanye nokusabalala kwezinhlobo ezimelana nazo. Ukwengeza izinhlobo ze-TB ezingazweli emishanguzweni zivame ukuba nzima kakhulu ukuzelapha. Okuholela ukuthi-ke umthandi-ke wethu ekulashweni okude, okunobuthi kakhulu, namazinga aphansi empumelelo.

Ukuyeka imishanguzo ye-HIV eshiwe kungaholela emiphumeleni eminingi emibi. Okuhlanganisa ukwanda kwenani legciwane egazini, ukukhula kokungazweli emishanguzweni, ukuncipha kwamasosha omzimba, kanye nokwanda kwengozi yokudlulisela kwabanye. Kubalulekile-ke ukuthi uhlale emithini njengoba uyalelwe ukuze ugcine umthamo wegciwane egazini unempilo kanye nesibalo se-CD four count, okuyizinkomba ezibalulekile zokuqhubekela phambili kwe-HIV.

Impilo yendlala yesinye iba ngobaluleke kakhulu emadodeni angaphezu kweminyaka u-fifty. Ngenxa yokwanda kwengcuphe yokuba nomdlavuza wendlala yesinye nezinye izinkinga ezihlobene nendlala yesinye. Njenge-benign prostatic hyperplasia, BPH, eyaziwa nangokuthi i-prostate ekhulisiwe. Ukutholwa kunesikhathi nokwelashwa kwezinkinga ze-prostate. Kungathuthukisa kakhulu izinga lempilo nemiphumela.

Abazali bengakhuthazwa ukuthi baxoxe ngokuvimbela inzalo, ukuhlela umndeni, ucansi oluphephile kanye nezinto zokuvimbela inzalo ngokwenza lezi zingxoxo zibe izingxenye ezivamile nezibalulekile zokukhula kwentsha. Ukunikeza ukufinyelela olwazini oluthembekile nokubhekana nezinkinga zabo kanye nolwazi olunganembile. Ukukhulumisana okuvulekile okungakhethi, okuhambisana nezindlela ezinhle zokuthuthukisa intsha. Kungakha indawo ephephile-ke yokuthi intsha ibuze imibuzo futhi yenze izinqumo ezinolwazi mayelana nempilo yayo yobulili nokuzala.

Abasebenzi bezempilo bomphakathi ama-CHWS bangenza ngcono kakhulu ukufinyelela ekuvimbeleni inzalo ngokunikeza imfundo nokwelulekwa. Ukusabalalisa izinto zokuvimbela inzalo, njengamakhondomu namaphilisi kanye nokudlulisela amaklayenti ezindleleni eziyinkinkimbi. Njengemijovo kanye nokuvimbela inzalo okubuyisela emuva isikhathi eside i-lark. Bangakwazi futhi ukudlala indima ebalulekile ekugqugquzeleni ukusetshenziswa kwezinto zokuvimbela inzalo ngokuxhumana nomphakathi, kanye nokukhuthaza izimo zengqondo ezinhle mayelana nokuhlela umndeni.

I-TB engazweli emishanguzweni idala izingozi ezinkulu ngokuyinhloko ngenxa yokwehluleka kokwelashwa. Ukwanda kwesikhathi sokwelashwa kanye nezindleko eziphakeme. Isincomo esibaluleke kakhulu ssokunciphisa lezi zingozi, ukuqiniseka ukuthi iziguli zithatha yonke imishanguzo ye-TB enqunyiwe njengoba kushiwo. Lokhu kungavimbela ukuthuthukiswa kokungazweli futhi kuqinisekisa ukwelashwa okuphumelelayo. Ngakho-ke iziguli kufanele ziphuze yonke imishanguzo ye-TB eshiwo njengoba zilayiwe. Ziqiniseke ukuthi ayikho imithamo eyegiwayo futhi ukwelashwa sekuqediwe.

Imithi yokugomela i-COVID-19 iphephile futhi ukugonywa kuzokusiza ekuvikeleni kwesifo esibucayi esifana ne-COVID-19 nasekubalweni i-COVID-19. Ungase ube nemiphumela engemihle ngemva kokugonywa kodwa okuyizimpawu zokuthi umzimba wakho uyakha isivikelo. Abanye abantu abanayo imiphumela emibi. Indlela engcono kakhulu-ke kungaba ukuthola obucwayi balokhu, ukuxhumana nodokotela oqeqeshiwe futhi iseluleko sami kungaba ukuthi ungakholelwa yonke into oyifundayo ezinkundleni zokuxhumana.

Ububi bokugqokwa kwamanxeba okuvamile kungase kube ukushintshwa njalo, ukungakwazi ukugcina isilonda simanzi, Ukungakwazi ukuhlukanisa ukuhlaselwa kwamagciwane, futhi le ndlela kungaba nzima ukuthi-ke iy'ngubo zinamathele enxebeni, okungabangela umonakalo owengeziwe. Ngokuphambene nalokho, izinzuzo zokugqoka zendabuko kungase kube ukuqiniseka kokuthi zifinyeleleka kalula, azibizi kakhulu futhi ezinye izindlela zendabuko zisebenzisa izithako zemvelo ezinezakhiwo ezingasekela ingubo yokuphophulukisa njengempumelelo elwa namagciwane noma eqeda ukuvuvuka.